Abalimi bangaqikelela ukuphepha kokudla okufakwa emathineni ngokuthi benze isiqiniseko sokuthi amakhemikhali noma imithi le efakwayo ukuthi ukudla kugcineke emathineni kusesimeni sokuthi singadleka futhi ku-fresh, kusezingeni. Bangafaki ukudla osekuzobola ngoba yikhona okudala ukuthi abantu kubagulise ukuthi ukudla kuhlala ethineni, kwafike kwabola ethineni sekuvalelekile. Ngoba ama-preservatives abasuke bewafakile asuke engekho ezingeni lokumelana nokushisa kokuba sethineni. So, kumele baqikelele ukuthi ama-preservative abawafakayo noma amakhemikhali abawafakayo asezingeni lokuthi ukudla masikuthenga kusemathineni sakuthola kusase-fresh futhi kusalungele ukuthi kungadliwa. Namathina afakwa kuwona kube amathina akulungele ukugcina ukudla, kungabi amathini azoba nerasti ngemva kwesikhathi.

Amadolobha kumele akuqinisekise ukuthi wonke amapayipi ahambisa amanzi awavuzi. Kwamele akuqinisekise ukuthi zonke iy'nqalasizinda ezikhona emadolobheni zisebenza ngendlela efanelekileyo. Zimele zikuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthola amanzi ngendlela efanele kungabi wukuthi umuntu bayawantshontsha amanzi. Amadolobha kumele angawakhokhisi amanzi imali enkulu kakhulu kodwa kube wukuthi abantu bakhokha imali abakwazi ukuyikhokha. Umuntu nomuntu makabe nawo amanzi egcekeni noma eyadini lakwakhe. Amadolobha kumele enze konke okusemandleni ukuthi aletha amanzi ahlanzekile ukuze abantu amanzi bangawavuleli ukuthi basafuna ukuthi kuqhamuke amanzi acocekile noma amanzi ahlanzekileyo.

Ushintsho olungabakhona ukuthi imikhiqizo uma isasuka la ekade ilinywe khona iyiswa kwezamabhizinisi, uma izohamba isikhathi eside izofika ingasekho-fresh imikhiqizo esuke ikhiwe ngaleso sikhathi. Izofika ingasekho ezingeni elihle elimele ukuthi ngabe litholwa abantu. Kubalulekile ukuthi abalimi bahambise kumabhizinisi aseduze nabo ukuvikela ukuthi imikhiqizo yabo ifike isasesimeni esikahle. Kwamele ukuthi izimoto ezithuthayo kube izimoto ezisesimeni ukuze kungafakeki u-petrol omningi ozodala ukuthi uku-transport-wa kwempahla kuyenze ukuthi seyibiza. Ngoba sekubalwa ukuthi imali emoshakale ngesikhathi impahla isuswa emasimini isiwa kusomabhizinisi kuthathe imali eningi.

Sawubona, Mr Mdladla. Ngicela ukubuza lapha Mr Mdladla, njengoba sikulesi sikhathi sonyaka ihlobo lisakhona ukuthi ngisengakwazi yini ukutshala izinto ey'fana nommbila? Ngenzela ukuthi mhlampe ngibalekele ukuthi njengoba kuyile sikhathi ngithi ngiyawutshala kanti usuzodlulelwa isikhathi mase kufanele ngabe uyacabeka. Yilokho nje engifisa ukukwazi ukuthi njengoba kuyile sikhathi sonyaka ngisengakwazi yini ukuthi ngiwutshale ummbila ngiphinde ngikwazi ukuthi ngiwuthole, noma ngizogcina ngokutshala nje kube zinhlanga kungabe kusathela ummbila engiwudingayo. Nengifisa ukukwazi-ke Mr Mdladla ukuthi engingayisebenzisa ukuvikela inambuzane ukuthi zingawudli ummbila wami, uthi muthela nokuthi masengiwukhipha ngiwuthole ukuthi izikhwebu zakhona zibolile noma zinezinto ey'khombisa ukuthi zidliwe. Ngifisa ukwazi lapho Mr Mdladla ukuthi lesi sikhathi kuseyisikhathi esilungele yini ukuthi ngingawutshala ummbila noma seku-late? Nanokuthi ikuphi engingakusebenzisa ukuthi ngiwuvikele ungaboli?

Hawu! Hawe ma, laze lalihle ijezi. Elami? Uliphathele mina? Hawe ma ngaze ngajabula. Ha, laze lalihle, cha uyakwazi ukunitha yezwa, lihle ngiyabonga. Amakhaza angizukuwezwa la, ngizowezwa ngendaba abantu begodola, mina ngizobe ngiyithe ntshi ejezini lami likanokusho engilenzelwe umngani wami engimthandayo. Waze wangisiza oh waze wangisiza oh, ngiyabonga mngani wami uyezwani? Ngiyabonga mfethu. Hhayi, cha lihle mfana, lihle angifuni ukuqamba amanga. Yoh, hhayi, ngiyabonga kakhulu iNkosi ikubusise yezwa? Ngiyabonga.

Eyi, njengoba kuza le sikhathi esizayo nje sobusika ngiyafisa ukuthi ingadi yami engizoyenza amakhaza angabi maningi kakhulu ngoba phela ngonyaka odlule umuntu watshala nkosi yami kwafika wena sichotho, kwafika iqhwa elikhulu iy'tshalo zafa, otamatisi engangibatshalile. Angiphathi-ke ukherothi awuphumanga nhlobo phansi, angazi ukuthi kwenziwa yini. Ngiyathandaza ukuthi nje kule sizini esizoyiqala makungena ubusika, umuntu uma efaka izinto phansi kube ukuthi isizini iyahambisana kuphume izinto ey'kahle. Ayikho into engifisa njengaleyo, ngifisa ingadi yami ibe lihlaza ikepezele kucace ukuthi cha, ngiyasebenza.

Ukujikeleziswa kwey'tshalo ngokushintshanisa ukuthi manje sifake umbila siwukhiphe, sifake ukolweni siwukhiphe, sifake ubhontshisi kwenza ukuthi umhlabathi uhlale uvuselelekile ungapheli umsoco wokuthi mawutshalile into yakho iphume kahle. So, kuyasiza ukuthi umhlabathi ungahlali ungenalutho. Makuphuma makube khona okufakwayo uvukuzelwe so that uzovunda umhlabathi wethu. Ukuwusebenzisa njalo kwenza ukuthi uhlale uvundile. Kanti masiwuyeka singawusebenzisi sizotshala lo nyaka siphinde sitshale kulowa nyaka elandelayo izinto azizukuba kahle ngoba umhlabathi uzobe ungakulungele ukuthi ungatshala kade ungavukuziwe, kade ungenalutho. Kukahle ukuthi uhlale-uhlale uwuvukuzele ukuze uhlezi uvundile.

Inkulu indima ezodlalwa isikhumba ekwenziweni imikhiqizo, njengokuthi izinto ey'ningi esiy'gqokayo njengamanje zisebenzisa isikhumba nempahla ey'ningi zasendlini zisebenzisa isikhumba. So, kubalulekile ukuthi isikhumba mangabe sisetshenziswe sisetshenziswe ngokonga, senze imikhiqizo ezothandwa abathengi. Ngoba iy'nto zesikhumba izinto ezi-strong-i ey'hlalayo ey'ngasheshi ukuguga eziphenduka zibe ngamagugu ngokuhamba kwesikhathi. Kwi-generation elandelayo uthole ukuthi isiyigungu leyo nto leyo, sebekwazi ukuyigcina bayiphathe kahle.

Uma nganikezwa indawo mina emakhaya ngingalima ngoba ukudla ey'tolo sekuyabiza, amaveji si abantu esiphila i-middle class asisakwazi ukuwathenga kahle ngoba ayabiza. Silinganise nje ubhontshisi u-one KG ngendlela osubiza ngakhona sekunzima ukuwuthenga. So, mangathola indawo emakhaya into yokuqala engayenza ukuthi ngingafuna uxhaso lokuthi ngikwazi ukubiyeleka ukuze imfuyo ingangeni idle into yami engiyishalileyo. Ngingatshala amaveji ngenzele ukuthi ngikwazi ukudla ngiphinde ngikwazi ukuthi ngiwadayise, ngiwadayisele abantu basemakhaya noma ngifakele iy'tolo zasemakhaya. Ngoba kubalulekile ukuthi sibuyele emhlabathini siyolima ngoba ukuthenga yonke into esitolo kuyasilimaza. Ngoba kwesinye isikhathi sigcina sesithenga izinto ezingekho oganikhi ezingekho health ngoba bayay'sheshisa bayifake bayazi process-a bezenze ukuthi zisheshe zilungele ukuyodayiswa, kodwa manje uthole ukuthi seziyasigulisa thina emizimbeni yethu.

Iy'nselelo abantu abaningi abafuye iy'nkomo ababhekana nazo ukuthi bakwazi ukuthi bay'nikeze imijovo efanelekile ngoba zifanele zihlalezihlale zigule kudinge ukuthi kufanele ziyojova. Iyabiza imijovo yokujova iy'nkomo ukuthi zigcine ziphilile kahle. Ukuzihambisa la zidipha khona. Utholukuthi kuba kude indawo yokuya ediphini ngesikhaathi bey'hambisa ezinye ziyalahleka endleleni. Kuba inkinga yokuntshontshelwa, emakhaya amaningi imfuyo iyantshontshwa kuvukwe ekuseni isibaya sesingasenalutho sey'ntshontshiwe iy'nkomo. Iy'nkinga ababhekana nazo kakhulu lezo abantu abafuye iy'nkomo esengike ngababona bebhekana nazo.

Intsha yamanje isiyayithanda into ehambisana netheknoloji. So, kwi-agriculture ukuze baheheke intsha, kufanele kufakwe kakhulu izinto zetheknoloji kuyekwe ukwenza indaba yakudala yokusebenzisa izinto zikamanuwali. So, kufanele bazi ukuthi if bengena ngapha kwi-agriculture le nto abayijwayele ukuyisebenzisa, itheknoloji basazoyithola futhi nangale. Ukwenza ucwaningo basazokwazi ukulwenza ucwaningo besebenzisa izinto zetheknoloji not ukuthi kufanele baze babe-hands on ukusebenzisa amandla abo nezandla zabo per se ngoba intsha yamanje isikhathi esiningi iyakuvilaphela ukwenza umsebenzi wamandla odinga amandla abo. So, if kungafakwa kakhulu izinto zetheknoloji nezinto ezizokwenza ukuthi ukulima kube interesting kungabi ukuthi umuntu uze ajuluke enze yonke leyo yinto leyo. But kunamathuluzi abazowasebenzisa ukuthi bakwazi ukwenza lo msebenzi wokuthi kuqhubekele phambili ngaphandle kokuthi bona baze bajuluke ngale ndlela thina esikhule sijuluka ngayo uma ngabe siyolima.

Ukusetshenziswa kwesikhumba esikhathini samanje akusafani nokusetshenziswa kwaso kwakudala ngoba kudala sasithi masenziwa senziwe ngezandla, sithanjiswe konke into eyenziwa ngezandla kodwa manje sekwenziwa ngemishini. Siyakwazi ukuthi isikhumba sikhishwe manje sifakwe emshinini ukuze sithambe bese siyakwazi ukuthi siphendulwe sibe yisicathulo noma sibe yindwangu yokwenza usofa. Sekukuningi okwenziwa ngesikhumba manje kodwa futhi seyikhona into eyokwenza ukuthi iplastiki ukwenza into efana neyesikhumba engakwenza uma ungakwazi kahle ukubona umehluko phakathi kwesikhumba noplastiki, ugcine usudidiseka uy'tshele ukuthi isikhumba kanti uplastiki. So, ngokwezinto ezenzeka manje sekuningi izinto eziwumkokotelo ezithi mazibe yisikhumba kodwa zibe zingezona isikhumba.